Ndicinga uba eyona ikhuselekileyo yibhasi. Ngoba nangona isisigadla esikhulu kodwa zikhona izikhuseli ezikhoyo ebhasini kwaye abaleqi xesha oko abaqhubi bebhasi, bayakwazi ukulawula isivinini.

Ndingamcebisa ndithi makabe neenkozo zemali yokuthenga itikiti lokukhwela, aze ajonge namaxesha okuhamba kwebhasi, aze ajonge nendlela ibhasi eziyihambayo ukwenzela into yoba angalahleki akhwele ibhasi eyiyo.

Urhulumente eyona nto anothi ayenze ukuze aqinisekise ukuba ezi nqwelo ziyakwazi ukufikelela kubantu abasemaphandleni okanye abantu abadala, okokuqala kukulungisa indlela ikwazi ukuhambeka, izithuthi zikwazi ukuhamba zingatshoni. Okwesibini, kukuzama nokuba kubekho iiklinikhi ezizulayo, le nto kuthiwa yi-mobile clinic isondele ebahlalini bangasokoli ekufumaneni iinkonzo zikarhulumente.

Njengomntu oqhele ukuyikhwela ibhasi umhla nezolo ndingazama ukuthetha nomqhubi bhasi lowo ndimchazele ingxaki yam mhlawumbi singafikelela kwisisombululo sokuba ndingakhwela ndibhatale mva. Okanye ndithethe nabakhweli kube khona ondibhatalelayo ndimbhatale mva xa ndifumane ikhadi lam.

Ewe ndingayixela kwi-Road Traffic Management Cooperation ndithathe iinkcukacha zayo, i-registration yayo, mhlawumbi neenkcukacha ezibhaliweyo emva kweso sigadla izokwazi ukhutshwa endleleni okanye inikwe, ikhonjwe ngomnwe.

Ndicinga uba abakhweli bezithuthuthu bayakwazi ukuphepha ukuhlala kwitrafikhi ngohlobo lokuba bayakwazi ukungena phakathi neemoto, bayakwazi ukuhamba ecaleni kweemoto, bayakwazi ukuphinyelela phakathi naphakathi kweemoto. Kwenza into yoba bangami ndaweni nye ngoba ke isithuthuthu sincinci kuneemoto ezisendleleni.

Izinto ezi ndingazithandiyo okanye ezenza ukuba ndingawuthandi lo msebenzi kukuhlala kwiindawo apho zifikela khona izithuthi ngenxa yetrafikhi okanye ubuninzi beenqwelo nexesha elide ke lempangelo.

Uxolo mqhubi, ndiyacela mani ukuba uthothise isivinini. Ndicela uthothise isantya ohamba ngaso siphezulu kakhulu, ndinoloyiko lokuba sengozini, ndinoloyiko lokuba nemoto yakho ibe sengozini. Ndiyacela sithothise isantya sihambe ngesantya esifanelekileyo, sizawufika nokuba kunini.

Njengamkhweli webhasi xa zimile ibhasi ngenxa yoqhankqalazo iba yinkxalabo kakhulu ngoba kaloku uthenge itikiti lenyanga ngoku ke kuzawuba nzima ukuba usuke ukhangele iisenti ngoku uba uyowukhwela iteksi. Ngoku yenza ukuba kube kuhambeke nzima ke ngoku.

Ewe, ndingakwazi ukumnceda ngokuba ndimkhuthaze ukuba uzawukwazi uyikhupha le imoto endleleni ngohlobo eme rongo ngayo ime kakuhle. Okanye ukuba uyoyika kakhulu ndingamthathela inqwelo yakhe ndimsusele endleleni, ndiyibeke kakuhle apho anokwazi uyisusa khona aphinde ayithathe. Ndingamkhuthaza kwaye ndizame umisa nezinye iimoto ezimenzela .

Ndiyacela mqhubi weteksi ukuba uthothise isantya. Isantya ohamba ngaso siphezulu kakhulu kwaye ndinomnqweno wokufika apho ndiya khona. Ndiyakucela mqhubi wam uqhube ngononophelo ngoba kulula ukwenza ingozi endleleni, kulula nokuphulukana nemiphefumlo.